Ee, u ya nga ha nṋe ndi vhone e hone masiandaitwa a musi muthu a tshi dzulela u tshea maṋanga a kholomo u fana na musi kholomo i tshi khou tsheiwa maṋanga i pfesa vhuṱungu zwine zwanga i sia i tshi khou vha na mutsiko. Zwiṅwe hafhu maṋanga a ita uri kholomo i vhe na ndako kha vhupo vhune ya vha hone, zwino u a tsheya zwi nga sia u i tshi khou dzhiela maanḓa, ayo a uri ivhe na u langa hune ya vha hone. Tshiṅwe hafhu, kholomo i yavha na mutsiko wa tshifhinga tshilapfu zwine zwi nga i sia i tshi vho tshila ku tshilele kune a yo ngo zwalwa na ko. Ee, ndi tendelani na uri u dzulela u tshi khou tshea kholomo maṋanga zwi nga ifha mutsiko.

Zwiṅwe zwithu zwine vha ha hashu vha zwi ita na zwifuwo zwavho, ndi u dzi hayela u thivhela malwadze, zwiṅwe hafhu ndi u shumisa mishonga ine ya lwa na zwithu zwi nonga zwi ne zwi si a kholomo i tshi khou lwala. Zwiṅwe hafhu ndi u fha zwifuwo zwiḽiwa zwi ne zwi na mutakalo, zwiḽiwa zwine zwi a kona uri kholomo i vhe na lukanda lwa vhuḓi kana tshifuwo tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhe na lukanda lwa vhuḓi, kana u fha zwiḽiwa zwifuwo zwi ne zwo lugela uḽiwa nga tshifuwo tshetsho. Tshiṅwe hafhu u fha kholomo dzilafho nga tshifhinga u thivhela dzi dzi sa thu swika.

Ngeletshedzo ine ndi nga ifha muthu ane u kha ḓi to bva u thoma u lima ndi ya uri a hayele zwifuwo zwawe, uri zwifuwo zwi khou ya u ya u dipa, zwi teya u ya u ya dipeni. Zwifuwo zwi tea u dzula zwi tshi khou ḽa zwiḽiwa zwine zwa vho uri zwi na mutakalo. Zwi tea u pfula kha pfulo ine ya vha uri yo lugela zwifuwo zwezwo.

Ngade dza tshitsha. Ngade dza tshitshavha dzi shela mulenzhe kha tsireledzo ya zwiḽiwa nga uri zwiḽiwa zwi wanala hanefho tsini, vhathu vha ma madzuloni a uri vhaye urenga zwiḽiwa vha to zwi ṱavha hanefho dzharaṱani dza vho. E zwi zwithu zwi zwa thusa kha u sika mishumo, na kha uri zwiḽiwa zwi si fhele mavhengeleni. Khaedu dzine muthu anga ṱangana nadzo kha vhupo ha dzi ḓoroboni ndi ha uri dzharaṱa dza hone dzivha dzi ṱhukhu. Zwino, muthu u vha na ḽivhala ḽituku kha uri anga ita ngade khulwane. Inwe khaedu hafhu ndi ya uri masana a ḓuvha, sa vhunga ḓoroboni huna dzi mbondo, zwimelwa zwi a kundelwa u wana masana a ḓuvha o linganaho.

Ee, u ya nga nṋe ndi vhona ungari kholomo dzi a hayeliwa malwadze uri dzi songo kavhiwa nga malwadze, sa vhunga hezwi kholomo hedzi dzo hayeliwa dzi thusaleya kha uri dzi songo kavhiwa nga malwadze. Tshiṅwe hafhu kholomo iyavha na uri a i khou zwala zwone, kholomo dzi a hayeliwa uri dzi kone u zwala, mara kholomo i tshi hayeliwa hutea u vha ho ṱoliwa na dokotela ane ha vha hu no uri ndi wa zwifuwo, futhi hafe habe kholomo i tshi hayeliwa zwi ya na kha uri i khou tshila kha vhupo ḓe, nga uri vhupo vhu a fhambana, vha wane uri dzinwe dzi khou tshila fhethu hune ha vha uri hu a rotholesa hunwe hu a fhisesa. Zwino mihayelo heneyo yo ya nga u fhambana, uri kholomo i hayeliwe zwi ḓi bva na khouri i khou tshila kha vhupo vhufhio. Ee, ndi zwone kholomo dzi a hayeliwa.

Mbuelo dza u ḽa dzi lettuce ndi dza uri, dzina na dzi vitamin ine ya vha hu no uri ndi vitamin A, na vitamin c, na vitamin K. Letucce dzi dovha hafhu dza vha hu no uri dzi na maḓi maṱuku zwine zwa tea u, zwine zwa thusa kha uri, muthu u a to i ḽa, u fana na musi a tshi khou ḽa zwiḽiwa zwezwi zwine zwa ngari ndi zwiḽiwa zwo to ḓi mvumvusa. Lettuce dzi dovha futhi dza thusa kha uri musi muthu o dzi ḽa, dzi a kona uri dangani hawe hu litshedze e, hu kone u vha na ṱsukekanyo ya vhuḓi ya zwiḽiwa. Lettuce dzi vhaṅwe vhathu vha nga dzi shumisa na kha u fhungudza mivhili yavho.

Mango ana vitamin A na C, a dovha futhi avha na pottasium, a dovha futhi avha na fiber. Mamango a thusa nga kha maṱo, mamango a thusa kha uri muthu a vhone zwavhuḓi, a vhe na kuvhonele kwa khwine.

A zwo ngo tendelwa uri muṅwe na muṅwe anga soko fuwa ostritch kana mphwe nga Tshivenḓa asina bammbiri dzo teaho, e zwo zwithu zwi vha zwi tshi khou iteliwa mini, zwi vha zwi tshi khou iteliwa uri u langa mbalo mbalo ya dzi ostritch ire hone fhano Afrika Tshipemebe. Zwiṅwe hafho zwi vha zwi tshi khou iteliwa uri musi hu tshi swika tshifhinga tsha muhayelo vha vhe vha tshi khou ḓivha uri ndi fhethu gai na gai hu ne ha vha no uri dzi a wanala hedzo ostritch. Zwino kha mafhungo a uri dzi a hayeliwa, dzi fanela u vha dzi tshi khou ḓivhea uri ndi vhafuwi vha fhiyo vhane vha nadzo, uri u itela u thivhela malwadze a ne a nga tshi, a nga ḓi khwakhwala, anga di phaḓalala u bva kha henedzo ostritch a tshiya na kha vhathu.

U ya nga nṋe ndi vhona zwiḽiwa zwi songo fanela uri zwi ḓurele vhalimi vhazwo nga uri sa musi zwiḽiwa zwi tshi ḓurela vhalimi vhazwo, zwi tshi ḓo ita uri na vhalimi navhone vha engedze mutengo wa zwiḽiwa, zwine zwa ḓo sia na vhamavhengeleni navho vha tshi khou engedza mitengo ya zwiḽiwa

Mushumo une zwikolo kana mbekanyamushumo dza zwa vhulimi dza nga uita kha u thusa vhathu uri vha gude zwoengedzaho nga ha vhulimi na u khwinisa vhukoni havho ndi uri, vhana musi vha khou ḓivha magodedzoni a fhasi kha vha gudisiwe nga ha ndeme ya vhulimi, vhana kha vha iteliwe dzi ngade, uri vha kone u lima, vha lime vha tshe vhaṱuku uri vha tshi sala vha tshi ya kha magudedzi mahulwane vha vhe vha na nḓivho na zwa vhulimi. Mbekanyamushumo dzo nonga dza vhulimi dzi nga dovha hafhu dza fara maguvhangano fhethu ho nonga misanda vhathu vha funḓedziwa nga zwa vhulimi. Ha vhidziwa vhathu vha ne ha vha uri vhana tshenzheme kha zwa vhulimi, uri vha ḓe vha funze vhathu nga ha ndeme na vhuli, ha vhulimi na u vha gudisa ku limele.

Ee, huna muthu ane ono vhuya a ṱangana na tshifhinga tshi konḓaho kha kana o humela murahu kha zwa vhulimi. A ne avha uri ndi mubebi wanga, mianga vho bebaho. Vho no vhuya vhari vho lima mavhele ha fhisesa sa vhu nga fhano Venḓa ḓuvha ḽi tshi fhisesa, ha mbo ḓivha uri a ka mavhele ambo ḓi oma, mara vho fhola khazwo nge vha vha lindela khalaṅwaha ya tshilimo i tshi ḓa hafho futhi vha dovha futhi vha lima. Vha si tsha lima mavhele manzhi vha lima ma se mavhele maṱuku uri na ho vha nga a lozwa nga mufhiso kana nga dziṅwe nyimele dza dza mutsho, vha songo vha vho lozwa maanḓa avho, na tshelede yavho ya u renga mbeu.

Mushonga une wa ḓivheswa kha u fhedza zwivhungu kha miroho ngei mabulasini ndi Glyphosate. Ndi wone une wa shumiseswa nga maanḓa nga vhathu u fhedza zwivhungu mirohoni kha zwimelwa zwavho.

Zwikhokhonono zwine zwa vhanga tshinyalelo kha mavhele ndi zwivhungu, ndi u shumisela mushonga wo no pfi glysophate, u vhulaya hezwo zwi vhungu, ndi fafadzela mushonga honouḽa kha mavhele uri musi zwivhungu zwi tshi ḓa, musi thu, thunzi dzi tshi ḓa, musi dzi tshi sia makumba adzo, he zwiḽa zwi vhungu zwi ṋambe zwife, zwi songo tshila.

Ee, maafukhada a shuma mishumo minzhi, maafukhada a shumiswa u ita dzi salad, maafukhada a shumisiwa u ḓodziwa nga, kha vhurotho, a ḽiwa na vhurotho. Maafukhada a dovha futhi a shumisiwa u ita zwiḓolo zwine vhathu vha ḓola zwone u itela u nakisa lukanda. Vhaṅwe vha shumisa maafukhada u aḽa vha tshi khou itela malwadze ononga dzi u thivhele malwadze unonga na uri mivhili yavho i dzule yo linganea.

Ngeletshedzo ine nda nga ifha mulimi muswa malugana na u ṋanga maḓuvha a u ṱavha ndi a uri, a sedze uri maḓuvha ane a khou ṱavha ngaho ndi khalaṅwaha ḓe arali i khalaṅwaha ya mvula a ṱavhe mvula i saathu u swika, a songo ṱavha musi hu na dzi mvula dza mi bvumbi nga uri mbeu i nga ḓo i nga ḓo thudzelwa kule nga maḓi. Na uri a dzule o lugisela mavu awe musi mvula i sa thuna uri mavu a kone u vha mavu o nonaho, na uri arali i kha mivhundu ine a kha mivhundu ine ya vhona uri ndi fhethu ho omesaho a lingedze uri a ṱavhe dzi mvula dzi sa thu swika.

Vhatholi vhanga vhona uri hu tevhela milayo ya tshifhinga tsha u awela nga u ita uri musi vhashumi vha tshi ḓa hu tshipfi mushumo wo thoma u dzhena mushumoni, a nwale fhasi uri o dzhena a dovhe futhi hu vhe iwe na zwifhinga zwa u awela musi muthu a tshi u awela na zwifhinga zwi dzule zwo vheiwa uri hu na tshifhinga tsha u awela, tshifhinga tsha u ḽa, vha itelwe mirunzi uri huvhe na fhethu ha u awela musi vho ralo vha tshi khou awela uri milayo zwi kone u vhona uri milayo i khou tevhedziwa.

U vha hone ha vhashumi zwi kwama tsheo dzanga dza u ṱavha nga uri arali vhashumi vha hone zwi amba uri zwi ḓo ri ḓo ṱavhanya u fhedza hene lo gemo ḽe raḽi vhea uri ri fanela uri tshi swika tshifhinga tshikene ri ḓo ri ḽi fhedza, zwi amba uri ri a ṱavhanya u fhedza arali vhashumi vha hone vha vhanzhi na kha u kana u vha hone ha vhashumi vhane vhanzhi zwi amba zwori ri ḓo ṱavhanya u ri khou kana ro ṱavhanya ra kaṋa ra fhedza arali hu vhashumi vhaṱuku zwi amba zwori na u kaṋa hone zwi ḓo dzhia tshifhinga tshilapfu.

Vhatholi vhanga vho na uri hu tevhelwa mulayo wa nyimele dza mutheo dza vhashumi, nga u nga u ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi ita na vhashumi tshine tsho dodombedzwa fhasi zwo to ṅwalwa fhasi sa khontiraka, mu shumi muṅwe na muṅwe a ḓivhe pfhanelo dzawe na nyimelo dza mutheo wa mushumo.

Zwiṱirathedzhi zwine zwa nga shumiswa u fhungudza masiandaitwa a vhuḓifari ha u ṱahela ha zwiḽiwa, ndi uri vhathu vha nga funziwa uri vha ḓi limele zwiḽiwa dzharaṱani dzavho, na uri vhathu vha nga funzwa uri na musi arali vha tshi kho renga zwiḽiwa, vha renge zwiḽiwa zwo vha linganaho uri vha sa ite mafhungo a u laṱa zwi ḽiwa, na uri vhathu vha funziwe nga ha ndeme ya u ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo uri vhathu vha ṱuṱuwedzee u ḓi ṱavhela miroho ngadeni dzavho miḓini yavho.

Ee nṋe ndi vhona unga thikhedzo ya muvhuso kha vhulunga maḓi i tea u khwiniswa nga uri afrika tshipembe u wana uri maḓi a tshi kho a kho lozwea nga mafhungo a uri hu na phaiphi dzine dza vhona uri dzi havha na uri dzo phamuwa wa wana phaiphi maḓi a tshi khou bva a manzhi a tshi kho lozwea. Zwine zwi vhanga tshinyalelo vha vhathu vha fhedzisela vha tshi sa vha na maḓi, vhadzulapo vha fhedzisela vha si tshavha na maḓi nga uri maḓi a kho lozwea hanefho wane a dovha a tshi khou yelela a tshi ya hone, na uri vhadzulapo vha eletshedzwa vha dzulele u eletshedziwa uri musi vha tshi kho ita mafhungo a u sheledza vha shumise zwithu zwo no nga makete vha songo shumisa dzi phaiphi na musi vha tshi khou ṱanzwiwa dzi goloi hanefho dzi car wash, vha lingedza u shumisa ma bakete vha si shumise dzi phaiphi ngori maḓi a vha a tshi khou tambisea nga u to ralo.

Nḓila dzine dza nga shumisiwa u ṱuṱuwedza vhafumakadzi vhanzhi uri vha dzhie sia kha pfunzo ḽa vhulimi, ndi uri vhafumakadzi vha vha itelwe milayo ine ya ḓo vha ṋea mavu a u lima vhavhe na fhethu ha u lima, na uri hu itiwe na zwiimiswa zwine zwa ṱuṱuwedza vhafumakadzi u lima nahone vhalimi vha tshi kho limela u ita vhunḓu vhu bindudzi husi vha tshi kho to limela u mishumo uri u ḓi netisa vhalime vha tshi kho ḓivha zwori hu na mbuyelo kha zwine vha kho ita zwone, vha eletshedziwa nga maanḓa u vha na dzi bulasi vha thome vho thoma hanefho hayani vha sumbedziwe ndeme ya vhulimi.

Mu shumo wa vhulimi vhu tikedzwaho nga tshitshavha kha kilima ine ya kho shanduka ndi u vha hone ha zwiḽiwa, nga uri vhulimi vhudisa zwiḽiwa, ha sa vha na vhulimi a hu nga ḽiwi, zwino vhalimi vha ṱuṱuwedziwa uri vha lime vho sedzana na na kilima na u shanduka ha kilima na hone vha vha lima ya vha sa shumisese zwo no tonga manyoro a ne a vha na uri ane dzikhemikhala vha shumise mipfudze yeneyi ine ya vha hu no uri a i nga ḓo vhulaya mavu a i nga ḓo ita uri mavu a songo tsha vha o nonaho.

Zwine zwa ṱalusa mushumo wa tshifhinga nyana kha sekhithara ya vhulimi ndi uri, mushumo wa tshifhinga nyana ndi mushumi ane avha hone nori u to shuma nga tshifhinga tshiṱuku tshine tshetsho tshine tsha avha o vhetshelwa, i ngavha ṱhaṅwe nga tshifhinga tshawu kana a tou vha a khou ṱoḓa musi hu tshi vho kaṋiwa, kana a to shuma musi hu tshi khou limiwa a tea u nga u lima fhedzi, fhedzi ha mushumi onoyo u tea u u hola awara dzoṱhe dzine a dzi shuma. Zwi tshiya kha pfanelo dzavho uri vha kwamea hani vha kwamea ngori naho a mushumi wa tshifhinga nyana o rali uvha o tsireledziwa nga kha mulayo une wa vha u na uri ndi mulayo une wa vha u na uri u tsireledza vhashumi, na uri na honoyo mushumi u tea uri a vhe na pfanelo dza uri anga ṱuwa a vha na ḽivi, a nga dzhia maḓuvha haneo a u awela na uri a holeliwe honoyo muholo une wa vha hu na uri ndi mu gavhe ndi gavhelo ḽine ḽo vhetshelwa vhathu uri vha tea u holwa vhugai nga awara.

Maga ane anga shi dzhiwa u khwinisa tswikelelo ya tshikwama tsha ndindakhombo ya vha shaya mushumo kha vhashumi vha bulasini ndi nga uri, vho ra bulasi vha tea u u nwalisa vhashumi vhavho ha UIF, na uri mushumo muṅwe na muṅwe u tea u dzhieliwa one phesenthe ya UIF kha muholo wawe, na mushumi na ane na mutholi na ene a bvisa one phesenthe a badele mushumi kha UIF uri musi vhashumi vha bulasini vha si tsha shumavho kana mishumo yo fhelela kana musi vha tshi notha vha kone u wana masheleni avho.

U shandukiswa ha mitengo ya mapfura a zwi vhaswa zwi kama mushumo wa nga ha vhulimi ha ḓuvha na ḓuvha ngauri musi mitengo ya mapfura ya zwivhaswa i tshi kho i khou gonya yo ralo zwi amba zwori na zwine ra kho zwi renga i ngavha mbeu, i ngavha tshiṅwe na tshiṅwe tshi shumiswa tshine tshavha na uri tshi a kwamea musi ndi tshi nyanga u lima na zwone zwi a gonya. U gonya ha mitengo ya zwi vhaswa zwi ita uri na mbeu na dzone dzi dzi gonye zwine zwa sia hu no uri na riṋe sa vhalimi ri sia ri tshi khou ri tshi khou engedza kana ri tshi khou gonyisa mitengo ya ya ya zwa zwimela kana zwi ṱavhiwa zwine ravha na uri ri kho zwilima. Zwi sia zwi tshi khou ri kwama nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri na vharengi vhane hone vha renga zwine ra zwi ṱavha vha si vhaisala vhatshi kho gungula uri zwine ra khou zwi rengisa zwine zwikho ḓura ngori a vha a vha dzheneleli kha uri rine ri musi ri tshi lima rivha ro lu zwa ro lozwa tshelede nngafhani.

Zwithu zwine zwa ita zwa thivhela vhashumi vha bulasini u bvelaphanḓa na pfunzo ndi ngauri tsha u thoma ndi no ndi tsha uri, u vhuya vha shuma dzi bulasini havho vhunzhi havho zwivha zwo vhangiwa ngauri vha vha vha tshi khou shaya, ende musi vha tshi kho shaya vho ralo, zwi a kho amba zwori na masheleni ane vha a hola ndi masheleni maṱuku ane avha na uri a vha koni u nga swikelela pfhunzo dza nṱha, a vha koni u ya tshikoloni nga haneyo masheleni vha a balelwa u badela pfunzo vhaṅwe vha wana hu nori dzi bulasi hedzo dzi vha dzi havha dzi kule na zwikolo lune vha balelwa zwikoloni. Zwinwe hafhu wa wana uri vhafumakadzi wo rali u vha u dzhia vhuḓifhinduleli ha ho ṱhogomela muṱa hune ha vha na uri o ralo anga sikone uri a ye tshikoloni nga thungo a vha a tshi kho ṱhogomela muṱa o ḓi tea uri tshitzhili a tshi litshe ende tshine a khou tshi litsha tshi tea uvha ri tshikolo uri a kone u tshila.

Zwine zwa itea kha mithenga musi zwiṋoni zwo to ṱhukhuliwa ndi uri iya dzhiiwa ya rengiswa ya shumiswa u bveledza zwithu zwo fhambananaho u fana na u ita zwiambaro dzi dzhesi zwiṅwe dzi thusa kho ita masiamelo.

U ṱhukhula khuhu zwi nga dzhia second dzo no swika ṱhanu sa vhunga vha tshi shumisa mitshini zwine zwa sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ndi zwa uri wono khuhu ya hone malofha o bva oṱhe nahone musi yo ṱhuvhiwa mithenga ya vha i songo sala hu na mithenga ine yo i malala kha iyo khuhu.

Lukanda lu vhulungea nga uri lwa vhea firidzhini uri lu songo tshinyala kana u sina.

Lukanda lwa tshifuwo musi lo no bvisiwa sa lukanda zwi bva khori ndi lushaka lwa tshifuwo ḓe.

Maḓi ane avha a na uri a ya fhisa musi hu tshi kho ṱhuvhiwa khuhu a tea u vha maḓi ane avha hu nori a ya fhisa mara hu si u fhisesa nga maanḓa lune khuhu i nga fhedzisela itshi kho swotowa lukanda a tea u fhisa lwo linganelaho ndi zwa ndeme u wana mufhiso wo teaho uri khuhu i songo ṋaruwa lukanda na uri mathenga a bve oṱhe.

Uri mafhi a dzule o vhibva asathu swika mimakete a dzhiiwa a vheiwa firidzhini hu sathu fhela awara mbili a vheiwa kha dzi degree celcius dzine dza vha four kana nga fhasi ha nṋa.

Mutakalo musi hu tshi kho ṱhavhiwa u ṱhogomeliwa nga nḓila ya uri zwishumiswa zwine zwavha zwi kho shumiswa zwi tea u vhono uri ndi zwithu zwo kunaho na dzi phanga dzine dzavha dzi kho shumiswa dzi tea u vhono uri dzo kuna naa fhethu hune ha khou ṱhavheliwa hone hu fanela u vha ho kuna na vhathu vho ambara zwiambaro kha ṱhoho uri mavhudzi a songo wela kha zwiḽiwa.

Ee i hone miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda lwa khuhu musi itshi kho bva u ṱhavhiwa vhane vhaṅwe vhone vha to shumisa na mitshini uri mabesu a bve oṱhe na vhashumi vha makumba vha hone vhane vhavha na uri musi makumba o kudzeliwa vha a ṱanzwa uri a songo vha na tshika uri a tshiya vhathuni a ye o kuna.

Ee dzi hone nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe kha mirafho ya vhaṱuku vhane vha khou tevhela u fana na musi lukanda lu tshi bvisiwa lu bvisiwa muthu u shumisa nga ngomu ha tshanḓa tshawe ha shumisi ṋala u to shumisa kha tshanḓa tshawe anga u kho rafha khuhu uri lukanda lu musi lu tshi bva mabesu a bve oṱhe.

Ee zwi hone zwifhinga zwo khetheaho zwine zwa vha hone u fana na dzi mpfu naho isa tovha mvelele kana vhuṱambo mara ndi mvelele yashu zwonovha mvelele yashu zwa uri musi ha bvelela lufu vhafumakadzi vha ya kuvhangana ha ṱhavhiwa zwiṋoni kana khuhu ha ṱhuvhiwa dza ṱhuvhiwa vhafumakadzi vho kuvhanganya hanefho vhanga vhunzhi zwo to langana uri nga ḓuvha ḽikene musi ḓuvha ḽa mbulungo lo sa athu swika huna ḓuvha ḽa u ṱhuvha dzi khuhu uri musi ḓuvha ḽa mbulungo yo no swika khuhu dzi vhe dzo no ṱhuvhiwa dzo no fhela.

Ee miṱani hune nda dzula hone khuhu i ṱhukhulwa nga zwanḓa muthu a tshi kho shumisa lufhanga. Ee huna mitshini ine ya nga shumiswa ee fhedzi ha hi ndi vhona u nga nḓila ine ya vhonala i khwine ndi ya u shumisa mitshini sa vhunga khuhu i sa nga pfhesi vhuṱungu nga uri mitshini i a ṱavhanya zwino lufhanga lu avha nga maanḓa lu a ongolowa lune khuhu i pfesa vhuṱungu vhunzhi.

Ee ndi a muḓivha.

Ee maga ane a shumiswa kha u bvisa lukanda lwa mbudzi kana nngu ndi uri vhaṅwe vha shumisa maḓi o fhisa hu dudedziwa maḓi a vheiwa avha kha vho seventhi hanefha digirii nga kufhisele ende ho lukanda lu tshi bvisiwa i thoma ya ṱhukhuliwa ṱhoho ya itiwa uri hu vhe na buli hafhanoni kha ṱhoho ha dovha futhi ha havha na buli kha milenzhe ha vha na na buli hafhanoni kha hoṱhe uri musi i tshi bvisiwa lukanda lu tshi bvisiwa ita uri lu to swotolwa zwavhuḓi lu tonga lu kho to bvuliwa sa tshiambaro.

Ee maga a u hama kha bulasi ṱhukhu ndi uri vha kha ḓi shumisa haneaḽa maitele a u to hama nga zwanḓa kha mabakete sa vhunga vha sina zwishumiswa zwi no nga mitshini yo hama sa vhunga i tshi ḓura.

Ee ndono vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu zwe nda zwi tshenzhela ndi zwa uri zwo vha zwi so ngo to leluwa zwo vha zwi tshi konḓa u fhira zwe nda vha ndo lavhelela zwone ngauri musi hu tshi khou ṱhukhuliwa khuhu u tea u vha u tshi khou sedza uri musi itshi kho ṱhukhuliwa khuhu malofha ane a bva ha khou thamutshela kha zwiambaro lune u tea u vha u tshi kho ḓivha zwori musi yono ṱhukhuliwa ṱhoho u kho tea u i sedzisa gai heyo khuhu u ri malofha asa thamutshela kha iwe.

Ee ndono vhuya nda nda shela mulenzhe kha u vhulaiwa ha zwifuwo musi hu tshi kho viwa kholomo ndo vha ndi khou thusedza yo vha i tshi kho to vhulaiwa nga u to ṱhavhiwa nga lufhanga ndo thusedza uri rii vhofhe na muri ya kona u ṱhavhiwa nga lufhanga.

Ee mvelelo dza sialala dzine dza shumiswa kha u vhulaiwa zwifuwo vhuponi ha hashu ndi uri kholomo yo rali i dangani i dzhiiwa ya vhofhiwa na muri hanefho. Dziṅwe kholomo dzi vha dzo ṱuwisela thungo uri dzi sa vhone musi heiḽa iṅwe kholomo i tshi khou vhulaiwa zwineyi i to vhofhiwa mulenzhe ya vhofhiwa na muri ya kona u ṱhavhiwa nga lufhanga kha mukulo a i soko ṱhavhiwa ṅwana huṅwe i ṱhavhiwa kha mukulo nahone nga vhathu vho no tou zwi ḓivha zwa uri i ṱhavhiwa kha mukulo thungo lufhio uri i ṱavhanye u welela.

Ee musi ṋama yo no ṱhavhiwa kha sisiteme dza vhalimi vhapo ndi uri i ya dzhiwa ya vheiwa kha ma puḽasitiki ya vheiwa nga zwiputo puto ya rengisiwa iṅwe ya itiwa mihwaba ya aneiwa ya rengisiwa sa mihwaba.

Maga a tsireledzo ane a fanela u dzhiiwa musi hu tshi kho vhulaiwa zwifuwo ndi zwa uri hu tea u vhoniwa upfhi tshifuwo tsho vhofhiwa nahone tsho vhofhiwa thambo ya khwaṱha, na uri muthu ane akho vhulaya tshifuwo ha ngo tea u ima nga murahu hatsho ngori zwinwe zwifuwo zwi no nga dzi kholomo dzi a kona u raha muthu.

Dziṅwe dza dzi thaidzo dzine vhashumi vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou hama ndi dza uri sa vhunga mafhi a tshi bva nga maṱukuṱuku zwi dzhia vha dzhiela tshifhinga tshilapfu uri vha sale vha ite tshikalo tshine vha khou tshi ṱoḓa. Tshiṅwe hafhu ndi tsha uri vha vha vha si na zwi dzi firidzhi dzo dzo linganelaho uri hune vha nga vhea mafhi avho, tshiṅwe tshifhinga mafhi a tshinyala asathu swika hanefho dzi factory hune a khou tea u isiwa hone.

Dziṅwe mbilaelo dza mutakalo dzine dza ḓa na u ṱhukhula khuhu ndi dza uri i wa wana uri khuhu heneyo i na vhulwadze ha mukhushwane wa dzi khuhu. Zwine zwi nga kavha muthu ane a kho ṱhukhula eyo khuhu ṱhoho, zwine zwi nga zwi nga iledzwa nga ngauri muthu a nga ya a hayeliwa, u hayeliwa malwadze uri a songo kavhiwa nga malwadze a nonga malwadze a no bva kha zwifuwo a tshi pfhukela kha vhathu.

Khaedu dzine vhathu vha vhalimi vha ṱangana nadzo nga tshifhinga tsha u vhulaya zwifuwo zwine zwa vha hone uri ndi zwihulwane ndi zwa uri zwa nonga zwa kholomo. Kholomo i a zwipfha zwa uri i kho ṱoḓa u vhulawa vha wana hu nori i kho shavha ikho konḓa uri vha kone uri vha i fare zwiṅwe hafhu ndi zwa uri kholomo arali vha sa tou i fara zwavhuḓi i ya runga kana ya raha muthu lune muthu anga fhedza a tshi kho huvhala lune lu zwa tshuwisa kana zwa tatisa.

Ee khaedu dzine vhafuwi vha ṱangana nadzo musi vha tshi kho bvisa lukanda kha kholomo ndi zwauri lukanda lwa kholomo zwi ṱoḓa vhathu vhane vha zwi ḓivha vhane vha vha na tshenzhemo nazwo ngauri wa wana uri vhathu vha tshi kho bvisa lukanda henefho wa wana uri vha vha khou bvisa na ṋama khathihi.